Go ja kgomo e lwalang e no e filweng diokobatsi ke kotsi e kgolo gape ke go roba molao. Fa o ja pele ga nako e e tshwanetseng go ka sala masalela a diokobatsi mo nameng kgotsa mo lebeseng a ka bakang ditshupolelo, go se bereke ga diokobatsi le bolwetsi mo bathong. Ke molato o mogolo wa molao wa polokego ya dijo mme o ka felela ka kgotlao kgotsa tshekatsheko.

Go jala mango jaaka dipanana go simologa ka go bereka le le nang le letsatsi le le lekaneng. Bula sekoti se se ka nnang sixty centimeter boteng le bophara. Baya monnamogolo wa setlhare wa mango mo sekoting o o khurumetsa ka mmu o o nang le monontsha. Nosetsa setlhare gangwe le gape bogolo jang mo dikgweding tse dintsi. Netefatsa gore go seke ga jwala kwa metseng a amileng teng.

Balemirui ba lebana le dikgwetlho tse di jaaka dipalangwa tse di sa ikemetseng, polokelo e e sa lekaneng le go senngwa ke sebaka jaaka pula e seng teng kgotsa pula e feteletseng. Gape ba nna le mathata a mebaraka le borukgutlhi. Go fenya dikgoreletsi tseno balemirui ba tshwanetse go dirisana mmogo le ditlhopha tsa temo go dirisa mekgwa ya temo e e siameng jaaka go dirisa di-green house-o, go boloka dijalo sentle ka dikhontheina le go batlisisa mebaraka e e siameng ya go rekisa. Temo e e itekanetse e tlisa boleng jo bo kwa godimo le dikgomo tse di oketsegileng.

Maemo a bosa a a farologaneng a ama thata mefuta ya maungo a a ka jalwang mo polaseng. Mo a a nang le boswa jo bo botlhe maungo a a tshwanang le , diapole le diperekise di a gola sentle. Kwa mafelong a a maungo a a jaaka di panana, ditamati le morula di a atlega. Pula e e lekaneng, letsatsi le le lekaneng le mmu o o siameng ke dilo tsa botlhokwa mo temo ya maungo ka jalo balemirui ba sa tshwanetse go tlhopha mango o o siameng boswa jwa lefelo la bone go tokafatsa tsholofelo ya puso le boleng jwa thobo.

Dithoro le mabele di na le seabe se se botlhokwa mo temothuong ya segompieno le diphologong tsa dijo. Dithoro di dirisa mo go netefatseng go senka kgatelelo mo mafuteng ya dijo, fa a mabele a thusa go tlama dijo tse di ka aroganyang mo bathong ba ba tlhokang. Dithoro di thusa mo go tsweletseng tshimo, go boloka mefutaganyo ya dijo le go tsweletsa mafelo a mabele go tlhagisa dijo tse di nang le boelo. Mabele le dithoro di ebile karolo ya diphologo tsa lefatshe la rona ka go oketsa tlhagiso ya dijo le go netefatsa dipono tsa letsatsi le letsatsi.

Tšhisi e tshwanetse go bolokiwa mo lefelong le le tsididi jaaka setlolo ka themperetšhara ya one go ya go five Degrees Celsius. E phuthelwe sentle ka pampiri ya tšhisi goba polasetike gore e seke ya omelela kgotsa ya tsenywa ke mowa. Tšhisi e bonolo jaaka e thokwana le bo polokelo e e gaufi le boapeelo. Fa e thata jaaka Cheddar e ka nna lobaka lo loleele, poloko ya tšhisi kwa tlase mo sekolong, o seke wa e tlogela e bulwetse. Ka tlhokomelo e e siameng tšhisi e tla nna le tatso, di kgotla le boleng jo bo siameng.

Mekgwa ya go laola disenyi le malwetsi ntle le dikhemikhale e akaretsa go feto-fetoga ga dijalo. Go dirisa disenyi tsa tlhago tse di jang tse dingwe, go lema dijalo tse di sa kgathaleleng disenyi le go dirisa dirisa dibaga go thibela disenyi. Tsela ya temothuo e e tseneletseng le yone e a thusa.

Katiso e e nepagetseng le e e latelang melawana ya pabalesego e ka thusa ka go ruta badiri ka ditsela tse di babalesang mo tirong. Go dirisa didiriswa sentle le go lemoga dikotsi pele ga di baka kotsi. E tokafatsa maemo a tiro ka go fokotsa ditlhotlheletso tse dikotsi go oketsa tshepo mo tirong le go netefatsa gore tiro e a tsamaya sentle le ka pabalesego.

Maungo a ka dirisiwa mo dilong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng jaaka dijeme ka go a gotetsa le go tsenya tsweetswe matute ka didiriswa tsa sejwale-jwale tse di bolokang tatso. Le maungo a a omisitsweng ka mekgwa ya solar drying kgotsa freeze drying. A ka tsenngwa le mo , di-snack le di-wine ya maungo. Tsela tse di thusa go oketsa boleng, mmaraka le botshelo jwa maungo.

Temothuo e ka tokafatsa polokelo ya dijo ka go dirisa mekgwa e e ntseng mo pele jaaka go omisa, go tsidifaditsa le go dirisa diphuthelwana tse di siameng. E ka tokafatsa le go dirwa ga masela a letlalo ka go godisa ditlhare tse di dirisiwang mo go direng mebala le go dirisa matlalo a diruiwa ka pabalesego go dira masela a a boleng jo bo kwa godimo.

Go fetoga ga tlelaemete go ama temothuo ka go senya dijalo, go fokotsa dijo le go ama bapalesego ya dijo. Dikgotla di ka swa kgotsa tsa lwala mme pholo e amege ka ntlha ya tlhokego ya dijo tse di maleba. Seno se ama boitekanelo le botshelo jwa batho.

la temothuo ko Aforika Borwa le tshwaela seabe se segolo mo ikonoming, le thusa ka go oketsa GDP ka go romela dijo mafatsheng a sele. Le boela le tlhola ditiro mo dipolaseng, difemeng le dikgwetlho tse di amanang le temo. Mo godimo ga moo le thusa go laola ditlhotlhwa tsa dijo ka go netefatsa gore dijo di a tlhagisiwa mo gae e seng ka go ikgaela fela ka ntle.

Fa o batla go simolola temothuo o ka dirisa maano a, go lekola mofuta wa mmu, go lema dimela tse di oketsang monontsha wa mmu, go dira le go thibela kgolo ya mmu ka go lema ka tsela e e bolokang mmu jaaka crop rotation le . Maano a a thusa go baakanya mmu le gore o nne le phepo e e siameng le boikaelelo jwa go gola.

Temothuo e tsenya letsogo mo GDP ya Aforika Borwa ka go tlhagisa dijo, go dira le go romela ditlhagiswa tsa temo kwa mafatsheng a sele. E tshegetsa ditlhopha tse dintsi tsa tiro, go akaretsa balemi, basebetsi ba dipolase le badiri kgwebo tse di amang le temo. E dira jalo ka go oketsa ditlhagiso go kgothatsa kgwebo ya selegae le go fokotsa go reka dijo kwa ntle, ka jalo ya nonotsha ikonomi ya naga.